Ke ka rata ho sebedisa data e sa feleng, mme ke rata hore nka ba le yona ka letsatsi la di twenty-five kgwedi e nngwe le e nngwe.

Haebe ke na le data bakeng sa makgolo a mabedi, ke tla sheba mangolo otlhe a ka le melaetsa ya bohlokwa e be ke e sebedisa ho metjha ya ditaba. Jwalo ka ha Tiktok, Facebook le bo Instagram.

Dumelang lebitso la ka ke nna Zinhle, ke founela ka lebaka la router eo ya mosebetsing empa ke e sebedisetsa hae ho etsa mosebetsi wa ka. Maobane re ne re se na motlakase ka dinako tsotlhe. Ha motlakase o ile wa kgutla, router e ile ya lahlehelwa ke marangrang a ona.

Theko ya moakamedi bakeng sa palo e itseng ya ho tsamaisa hape, jwalo ka mathata a nako le nako. Kapa ka nako e itseng ya ya ho fitlha jwalo ka tshebeletso ya internet.

Moreki o tla tlameha hore a re jwetse bothata ba router, mme re hlahlobe hore na e tiisitse. Haebe e ntse e na le netefatso ya moreki, moreki o tlo tlameha ho kgutlisa eo a fumane e ntjha.

Re shebana le company ya rona ya router, haebe ha ho na se seng kapa eng eo ba ka e etsang ka marangrang. Ha ba sa kgone ha ba sa kgone rea utlwisisa hore ke boemo ba lehodimo bo ferekanyang marangrang. Ka hoo re tla tla dumela hore re emele hore boemo ba lehodimo bo be betere.

Mohala wa ka wa pele e ne e le mohala wa konteraka oo ko o rekileng ka selemo sa two thousand and one. Ke ithutile ho o sebedisa ka ho bala seleka fofane, mme le ho dula ko o tobetsa kamehla.

Ke ba bolella ka hlompho hore palo ya batho ba ho rwalle e pheletsong ya bona. Ka hoo ke kopa tshwarelo ka yona nkeke ka kgona ho ba thusa ka Wi-Fi.

Motswalle wa ka nkeke ka hlola ke ho letsetsa motshekgare mabakeng a hore, o tloha o le mosebetsing, ebile le nna ke na le mesebetsi le dikano tse ke di etsang motshekgare. Jwale se ke tla ho letsetsa bosiu nakong tse ngata.

Ho kenya Wi-Fi bakeng sa bo ntatemoholo le bo nkgono, ho ile hwa thusa hobane ho bonolo hore puisano e be Whatsapp. Ba ka founela le ba lapa ma a malapa a bona, le batswalle ha ba sebedisa Wi-Fi, le ho romela melaetsa e botlhokwa.

Ke ile ka iphumana ke na le mofani o mphumileng sebaka ka di tshwantsho tsa mmino. Ba lefa hang ka morao hore ba thunye video ya mmino. Ha o na ditokomane tse hlokehang ha o etsa ditshwantsho tsa mmino.

Mathata ao batho ba tobanang le metjha ya ditaba haholo, na ha ba tlhoriswa ke batho ba bang, metjha ya ditaba tsa setjhaba? Nna ka Bo nna ha ke so ka ka ba le mola o mobe, ka metjha ya ditaba tsa setjhaba.